Go rarabolola kgang ya gore ba tsa kalafi ba nne kwa gae. Akanyetsa go neelana ka ditlhotlheletso, dituelo tse di gaisanang go gatela pele mo tirong. Go nna le seabe mo setšhabeng, go lemosa batho, go aga tshepo, diphetogo tsa policy, go tokafatsa dilaesense. Mananeo a a lebilweng le go dirisa thekenoloji, telemedicine dipolatefomo tsa di dijithale.

Go boloka baitsenape ba tsa kalafi. Akanyetsa go neelana ka ditlhotlheletso, go nna le seabe sa baagi, diphetogo tsa pholisi le go dirisa thekenoloji.

Go laola gatelelo e kgolo ya madi, akanyetsa go go ikatisa ka metlha, dijo tse di itekanetseng, taolo ya boima jwa mmele, taolo ya gatelelo, go ja sodium-o e e lekanyeditsweng, boroko jo bo lekaneng, go ela tlhoko kgatelelo ya madi, go nna o na le metsi a a mantsi, go fokotsa caffeine le bojalwa, go laola maemo a mangwe a boitekanelo.

Dinako tse di telele tsa go leta kwa dikokelong di baka kgatelelo e o e oketsegileng le tlhobaelo. Go diega ga tlhatlhobiwa le go alafiwa, go fokotsega ga kgotsofalo ya molwetsi, ditlamorago tsa boitekanelo jwa mmele. Go fokotsa seno, dikokelelo di ka tokafatsa kelello ya balwetsi, go tokafatsa badiri le go tokafatsa puisano.

Jaaka motho o lwantshanang le go tshwenyega thata mo maikutlong, go bona ba bangwe ba itshepa go ntlhotlheletsa go ipatlela tshegetso le go . Ke tlhoma dikgopolo mo diphenyong tse dingwe le go ikgopotsa gore go siame go sa siama.

Fa lebana le go tshwenyega thata mo maikutlong ke bona tlhotlheletso mo kgatelopeleng ya bangwe. E nkgopotsa go batla tshegetso, go tlhoma mogopolo mo diphenyong tse dingwe le go amogela gore go siame go .

Go emela kgaka jaana le ba bangwe ka nako ya leroborobo go thusitse go lwantsha go amana ga ditshwaetsego ga fokotsa tsa go kopana le batho, go lebisa ditlhopha tse di mo kotsing e kgolo le go tsenya tirisong ditaelo tsa go nna kwa gae mme seno sa felela ka go go nne le dikelo tse di kwa tlase tsa go amana le ditshwaetsego go robadiwa kwa bookelong e dintshwa.

Go emela kgaka jaana le ba bangwe ka nako ya leroborobo go fokoditse go amana ga tshwaetsego ka go fokotsa dikelo tsa go kopana le go lebisa ditlhopha tse di mo kotsing e kgolo le go tsenya tirisong ditaelo tsa go nna kwa gae mme seno se felela ka gore go nne le batho ba le mmalwa ba ka robadiwang kwa bookelong le .

Go tlala thata mo dikokelong go ka dirisa tlhokomelo, ga oketsa kotsi ya go tshwaetsega le go fokotsa boleng jwa tlhokomelo ya batho ba ba mo kotsing. Go akaretsa le bagodi, bana le ba ba nang le malwetsi a a sa foleng.

marang-rang a setšhaba a tumme ka lebaka la kgokagano, go itlhalosa, go arolelana tlhagiso leseding ka go ya setšhaba boithabiso. Dintlha tsena di susumetsa go ata ga tsona le go sebediswa ga tsona.

Tumelelo e ka arolwana ka dihlopa tse latelang, mello ya hlaga, mosi, mathata a go hema, go chesa mollo mosi, go chesa go aga, mello ya dikhemikhale tse , go phatlhola go chesa. tsohle di baka dikotsi tsa bophelo bo bohle go kopanyeletsa le mathata a go hema, go cha le go chefu.

Theko ya go mafu e godimo ka lebaka la ditshenyegelo tsa dipatlisiso, mafu a , mekgwa e fokolang ya phekolo, tlhokagalo e phaphameng, ke mona go tla thusa ka ditaba. Ga go molemo kapa ditefo tse hlokahalang.

Pheko ya setso ka dintlha tsa me, melemo ya tiriso tlhagong e neelana ka ditsela tse di akaretsang, e tlamela ka ditlhopho tse dingwe, e tshegediwa ke ditumelo tsa setso, e tlaleletsa kalafi ya segompieno le go rotloetsa boitekanelo.

Go dira ga melemo ya setso go . Melemo menngwe e na le dinolofolo tsa kalafi, tse dingwe di theulwe mo ditumelong tsa setso, semowa e ka nna ya go sologela molemo mo mmeleng, mo maikutlong kana mo semoyeng o ikagile ka go kgang e buiwa jang.

Leroborobo la COVID-19 le bakile mathata a madi, lotseno lo lo fokotsegileng, go latlhegelwa ke tiro, go sa tlhomamisege le ga batlhokomelo. Dipuso le megatlho di ne di tsa tlamela ka digato tse tshegetso go thusa go fokotsa ditlamorago tseno.

Ditirelo tsa tlhokomelo ya kalafi tsa balwetsi ba kankere ya madi di dira gore go sireletsa direkoto tsa kalafi, ditherisano tsa poraefete, tlhaeletsano ya sephiri, go sireletsa tshedimosetso ya molwetsi le sephiri.

Diteko tsa bolwetsi jwa sukiri, diteko tsa madi, history ya kalafi le matshwafo. Go lemogiwa ga bolwetsi go na le ga le go potlakisiwa ke go tlhatlhobiwa ga nngwe le gape, temogo ya mabaka a a kotsi, go tlhatlhoba ka bonako.

Tsietso ya kalafi e oketsa ditshenyegelo, maitlamo a tlhokomelo ya molwetsi, e senya ditlamorago tsa ikonomi, ditatlhegelo tsa matlole, di-premium tse di okeditsweng, tiriso e e sa siamang ya .

Go na le mefuta e e fetang hundred ya kankere. Go nna bogale ga go amana le go katisiwa, go tlwaelana le batho ba bangwe le go nna mong wa tsone e seng fela go di tsala.

Dingaka tsa setso di alafa dikgobalo tsa mmele, mathata a boitekanelo jwa go tlhaloganya, matshwenyego a setso, semowa. Batho ba ba humanegileng ba di batla ka ntlha ya phitlhegelo e le lekanyeditsweng ya tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno, ditumelo tsa setso, mathata a matlole. Tirisanommogo le batlamedi ba tlhokomelo ya kalafi ya segompieno e botlhokwa gore go nne le tlhokomelo e e babalesegileng.